Maka a kileng ka a utlwa ae le hore a ile a tuma haholo, ile a fafatsiswa ke taba tsa hore batjha ba le hore ba hloka mesebetsi, ba tla fumana mesebetsi, mme le ona maqheku a le hore a hloka matlo a le hore a bitswa ona di-RDP, ba ba sokolotse ho fumana wona matlo ao e ne le puo fela e ne e sebediswa hore di-election di kgone ho win-wa e le yona tsela eleng hore e sebediswa ka ho heha batho ba le hore ba tla kgona ho vote a di-election-eng.

Ngwana o tla tlameha hore a sebedise data ka tsela e nepahetseng haholo ha ele hore e amana le taba tsa sekolo kapa e amana le ditaba tse bohlokwa tse loreng wa di hloka. Ha ke bone lebaka la hore data eo e ka sebediswa fela le fela hobane data ke ntho e leng hore ya tura matsatsing ana kajeno, mme ho e sebedisa bohlaswa ho tloba ka hona ho diehisa tse ding tsa dintho tsa bohlokwa tse leng hore a batla ho di sebedisa ka yona data eo.

Ke tsikinywa dipapatso, dipapatso tsena tse tsikinyang ke tsena tse amanang le thuto le mesebetsi, mo leng hore o fumana hona ho bua ka taba tsa ho lefa di-bursary tsa bana ba sekolo, moo ba tla kgona ho fumana tjhelete e tla ba thutong ho tswelesa ditswelo tsa bona pele ke ka mokgo ha ra hona seemo se re tobane le sona. Nakong ya kajeno mesebetsi ha e sa fumaneha bonolo jwale bapatsa tse jwalo di ka kgona ho thusa lebohile ho fa batjha tshepo ka tabeng tsa ho fumana mesebetsi le hona ho tswadisa thuto tsa bona pele.

Ke ya dumedisa sayalemoyeng ke rata ho kenya tletlebo ka lebaka la hore ke lemohile hore matsatsing ana papatso le ntho tse etsahalang seyalemoyeng ho fumana e le mmino wa mose ho mawatle ka ntle le rona, hobane ntho tse etsahalang mona setjhabeng sa rona ha di finyelle bonolo. Ke na le tletlebo hobane hore tse tsa rona tsa Afrika Borwa ha di fumanehe bonolo seyalemoyeng, ke bone ka hare e le yona tsela ya ho susumetsa taba ya mmino wa kantle ho feta wa rona, e leng hona moo ho ho sa nepahalang ho fosahetseng teng, ntho e ba ka tletlebo ho rona hobane le rona re le na le ditalente tsa rona mona Afrika Borwa, re ka lakatsa hore mesebetsi ya rona kapa tsona ditalente tsa rona. Ditsebiswe seyalemoyeng di kgona ho tsebiswa ho lefatshe ka bophara.

Ho ya ka seemo sa moruo wa kajeno, ha ho sa tshwana le nakong tse pele moo ho neng ho le bonolo ho letsetsa motho ka sella thekeng nako le nako e motho a ka lakatsang ka yona bakeng sa hona ke ka ho tholahala ho sa fumane bonolo hore motho a ka letsetsa ka nako eo. Hobane dintho se di bitsa haholo, ditheko tsa dintho se di le maemong a hodimo haholo, mme ke yona ntho e leng horeng ya re ama yona bophelong, e leng hore ke e ngwe ya dintho tse etsang hore ho sa hlola hole bobebe ho letsetsana ho sebedisa sella thekeng fela lefela le teng le hona ho so sebediswa di-APP tsa ho tshwana le bo di WhatsApp e le yona tsela ya ho hokahana ya ho tsebana le hona ho buisana.

Mose mawatle menyetla e mengata ho feta mona naheng ena ya rona bakeng la hore mole menyetla e mengata ho fuwa batho monyetla hore ba kgone ho iponahatsa ka mokgo ba e emeng ka teng. Ho sa tshwane le ka mona naheng ya rona mo loreng ho boima ka lebaka la hore o tla tlameha hore o tsebe motho hore o kgone ho fumana monyetla. O ke ke wa ba ifumanela monyetla fela ka tsela e nepahetseng. E sita le hona ho na le mathata a corruption hona naheng ena ya rona e etsang maphelo a rona abe boima. Hore re kgone ho fumana menyetla e tshwanang le ena.

Projeke ya Wi-Fi setjhabeng sa rona le hona lekeisheneng la rona e tlo tla ka phetoho e kgolo bakeng sa hore yona Wi-Fi e tlo kgona ho re thusa ho hafola tsona ditheko tsa ho rekana le tsona di data tse leng re di sebedisa ho kena internet, re batla ditaba ho tsona tje. Ka hoo, hee Wi-Fi ena e tla kgona hore e thuse batjha haholo bakeng sa ho etsa diphuputso ho batla tsona dintho tsa nang le tsa sekolo le ho batla dintlha ka botlalo internet-eng, jwale Wi-Fi ena e tla kgona hore e thuse batjha haholo holo hore ba kgone ho etsa tse nepahetseng ka maphelo a bona, le hona ho fumana dintlha ka botlalo le ho ithuta ho ho ngata internet-eng, ho leng ho tla ba molemo maphelong a bona.

Dipapatso tsa mmuso kapa dipapiso tsa mmuso ke tsona tse hlabollotsweng haholo bakeng sa hore nako tse ngata ke tsona tse leng hore di kgona ho finyella batho bohle e sitang ho sheba tsona taba tsa ditheko e tobane le tsona batho kaofela ba setjhabeng ba tla kgona ho fumana monyetla wa ho ba le boitsebiso ka tse etsahalang naheng ya rona hobane ntho tse ngata tse etsahalang mona di etsetsa hore di kgone ho tsona mmuso hore mmuso le ona o kgone ho iphumanela tsebiso ho yona.